Metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya seileketeroniki e tlosa bodutu, thata ka gonne o e tshameka o ntse mo ntlong, o iketlile.

Go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse thata metshameko ya namana. Bana ga ba sa tlhole ba ya mebileng ba ya go tshameka ka gonne ba na le metshameko mo megaleng e ya letheka.

Motshameko o mošwa o ke o itseng mo mogaleng ke wa Back Fight, ke motshameko o o monate thata o o kgonang gore o reke mowa mo go one, ebile o win-e le madi mo go ona.

Tota, metshameko e e tshamekiwang ya diileketeroniki, kajeno jaana e thusa thata ka gonne bana ba nna mo dintlong ba kgona go dira le di tirogae.

Ke rata motshameko wa o tshamekiwang wa seileketeroniki, o ne ke wa Back Fight ka gonne o thusa go nagana gape o nkgatlhela gore o win-na madi mo go one.

Ke itse motshameko wa go tsenya madi, bo-Hollywood, bo-Yesplay, yo o ka e tshamekang mo inthaneteng.

Ke rata motshameko wa mo inthaneteng wa Back Fight ka pelo ya ka yotlhe, ke one motshameko o o monate o.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data gore e dira. O ka se e tshameke e sena data. Fa o batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng, o tlhoka data gore e kgone go tshameka.

Gantsi, data e re e rekang o fitlhele e na le data ya mogare ga bosigo, ka jalo batho ba bantsi ba rata go tshameka metshameko, tshameko ya inthanete bosigo ka gonne gantsi yone data ya inthanete bosigo ga e je thata, go tshwana le ka e le motshegare.

Metshameko ya mo inthaneteng o tokafatsa mathata a rona thata, ka gonne ga o tlhoke gore o ye kwa lefelong le le kgakala go ya go tshameka metshameko eo. Bogologolo ke nagana gore go ne go sena ba re ba bitsang re re di-invent-ara ba ba tlhodileng tsone metshameko e ya di inthanete.

Dikotsi tse dintsi tsa mo metshamekong ya inthanete ke gore o feleletse o mo go tsone. O dirisa madi a gago botlhaswa go tshameka metshameko e ya mo inthaneteng, mme se o ka se ithutang ke gore o tshwanetse o amogele gore kajeno o ka win-a, kamoso o ka jewa.

Batho ba magaeng ba bantsi ba palelwa ke go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, ka gonne ba bangwe ga bana kitso, ba bangwe ga ba na yone madi a di-internet, go tshwana le ba ba nnang ko ditoropong, kwa e le gore o kgona go fitlhelela mo mafelong a go nang le inthanete tsa mahala.

Fa nka nna le tšhono ya go bopa metshameko ya mo inthaneteng, nka bopa motshameko o o sa tlhokagaleng gore o tshamekiwe ka inthanete, ka gonne inthanete ke selo se e le gore ke tlhoba boroko, batho ba bantsi ga ba kgone gore ba nne le yone.

Dikotsi di dintsi thata tsa metshameko ya ileketeroniki. Gone go tlhola o dirisitse nako e ntsi thata go lebelela screen-i sa founu, go senya matlho le monagano. O tlhola o nagane yone phone, yone game ya diileketeroniki. Se sengwe gape, batho ba kgona gore ba scam-e batho mo go tsone di game tse tsa ileketeroniki. Go feta metshameko ya setso, gantsi ba bangwe o krey-ye e le gore le mebele ya bone ga ba sa tlhole ba ikatisa, ba feleletsa ba nna fela mo dintlong, ba nnetse tsone di-game tsa di ileketeroniki.

Batshameki ba ileketeroniki ba tshwanetse ba itse gore go na le nako ya gore ba ikhutse, ba ikotlolole, ba ikatise, ka gonne ga go a itekanela gore motho a nne sebaka a lebeletse screen-i kgotsa yone light-e ya founu, mme a tlhola a ntse fela a sa ikotlolole marapo.